Ndingakhathazeka kakhulu ngoba kaloku datha leyo ndawube ndiyithenge ngemali and ndiyithengele izizathu ezithile. Ndandule ndihambe ndiye apho bendiyithenge khona ndichaze into ethe yandehlela.

Ndiyamsebenzisa u-one gig ngemini ngosuku. Iye ixhomekeke ke uba ndenzani na ndibukela ii-videos, ndiyaxhumelelana, ndiyafowuna, ndithumela imiyalezo kwangale datha.

Ewe, ndakhe ndaphelelwa yidatha. Ndathi ndisabukele ezi vidiyo zam ndithanda uzibukela. Ndithele nqa kutheni le nto ingade idlulele eliye kwenye kanti idatha leyo iphelile. Ndaqonda, hayi, mandiphinde ndithenge enye ayikho enye indlela.

Xa ndingakho ndlini ndiye ndiyijonge nakabini nakathathu ngoba ifowuni yam iye ikhale kanintsi ngenxa yebhizinesi endiyenzayo. Ii-calls ziye zibe ninzi ezingenayo, iimeseyiji ezinintsi nam ndiye ndingumntu ofowuna kakhulu ngayo. So ke ndiye ndiyijonge maxesha amanintshi ukubana ndisenayo na ukwenzela uba abantu abandifunayo bakwazi uba mabandifumane.

Hayi, ayanelanga tu. I-one gigabyte, hayi incinci for inyanga yonke, hayi yimi enye leyo. Lusuku olunye qha qwaba olo.

Mna inethiwekhi endiyibona ingathi iyafikeleleka nguVodacom, ndisebenzisa uVodacom. Uyafikeleleka kakhulu uVodacom kangangobana unazo nee-minutes ayiyodatha kuphela.

Xa kuthethwa ngedatha kuye kuthi qatha engqondweni yam ifowuni yam, izinto zam endizisebenzisayo ngedatha, ukufowunela abantu, ukuthumela abantu imiyalezo.

Umntu ndiye ndimkhombe kuVodacom ngoba uVodacom uyafikeleleka kakhulu. Kangangokuba sonke thina apha endlini nabantwana bam sisebenzisa uVodacom ngoba uyafikeleleka uVodacom kakhulu. Unayo nedatha ye-one rand eyi-one gig ngosuku olunye.

Ezinye iinethiwekhi mazikhe zizame nazo zifane noVodacom zikwazi uba mazibe nedatha ye-one rand kuphela ngosuku. Kungalunga uba kungaba njalo.

idatha iye yathi yaphelelwa ndingekayisebenzisi njengomntu oyithengayo okanye ndiyithenge yabanintsi plus nezinye ezinye ndabe ndingekazisebenzisi, ndiye ndifowunele phaa kaVodacom. Baye bandinike i-voucher entsha for loo veki ndawuthi ndiphinde ndiyisebenzise ngayo.

Molo, mhlobo wam. Unjani? Ndithe apha ndisaxhalabile ndisenza olaa phando besilunikwe esikolweni leentatheli ndabona ngedatha yam seyiphelile. Loo nto ke le datha bendiyithenge namhlanje kusasa ndicinga ukubana izawundilasta imini yonke ukwenzela uba ndikwazi ugqiba umsebenzi wesikolo. Ingaba yeyiphi wena idatha oyisebenzisayo okanye ngeyiphi na idatha endinothi ndiyithenge ukwenzela uba mayihlale ingakhawulezi iphele.

Mna andinanto endakhe ndayijonga, Senditsho uba akho nto ingako kumaxabiso edatha. Ngoba mna ndithenga idatha endiyaziyo into yobana iyafikeleleka kum and idatha ezandilasta endiye ndiyisebenzise yakaVodacom, andiye ndithenge idatha nje.

Ndiye ndisebenzise ii-data bundles ezipha koo-thirty gigs ngenyanga, ngu-thirty gigs ngenyanga. Ngamanye amaxesha laa one gig ndimsebenzisayo ngemini uye ngamanye amaxesha angapheli ngaloo mini, mhlawumbi aqhubelekeke nakwenye imini. Iye ixhomekeke ukuba yintoni na endithe ndayenza ingako ngedatha ngolo suku lunye.

Xa ithe iWi-Fi yaqhawuka, xa ithe yaqhawuka apha kuthi thina siye siyiribhuthe iWi-Fi. Sicofa phaa ku-reboot and then iye isebenze kakuhle ke. Okanye umntanam naye xa eseyibuza uba angenza njani na into yobana makaributhe iWi-Fi then iye isebenze kakuhle.

Iyafikelela idatha kakhulu kwabantu baseMzantsi kangakumbi kukho laa datha ye-one rand yakwaVodacom. NooMTN ke nezinye iinethiwekhi zinayo idatha efikelelekayo kakhulu ngoba kwidatha uyakwazi nofowuna uyakwazi nothumela imiyalezo. Ininzi nje okwazi uyenza kwidatha, ungena kooGoogle abantwana besikolo benza nee-assignment.

Kanti ke ayiye ibachaphazele kakhulu ngoba abantu bakuthi ngoku bonke banezi smartphones, so ixesha elinintshi kuye kufuneke into yobana ube nedatha ukwenzela uba ube nokwazi uba mawube nonxibelelwano nabanye abantu. So ayibachaphazeli kakhulu ngoba nabo banalo ulwazi abalaziyo ngamaxabiso wedatha.